Atjhe, kea bona hore ho reka di-data bundles tsa thirty ranta mme ke ke one gig. Empa hona le di data bundles tse ding tse leng hore ke five ranta, mme ke ke one gig le tsona. Jwale nahana hore o tla o tla boloka ha kae ha e le hore o reka tsela tsa tsa five ranta, hobane bobedi ba tsona ke letsatsi feela.

Nka hlalosa hore marangrang a mang le a mang a na le palo e itseng e leng hore a kgona hore a sebetsane le le mehala. Jwalo ka ha marangrang a rona a, a kgona feela hore a sebetsane le mehala e meng.

Afrika mona, Afrika Borwa mona boholo ba ditaba re di fumana television-eng magazine-eng, dikoranteng. Le le mo moo, di di ngata dibaka tse leng hore re di fumana mona Afrika Borwa. Empa hee boholo, haholo holo, holo, holo holo re fumana ditaba dikoranteng le television-eng kapa radio-ng le cellphone-nung social media-eng ra kgona hore re fumane ditaba.

Ha ke na tsebo e kaalo empa ke nahana hore o lokela hore o hokele moderm ho mohlodi wa internet. Haholoholo ho sebediswa fibre kamora moo o hokele router ho modem ee. Ho tloha moo o di o di light-e ha qeta o sebedise komporo kapa cell phone hore o access-e di-settings tsa Wi-Fi. Ho tloha moo o, o etse password bakeng sa hore ho skebe le o se se ke haba le mashodu a tla utswa Wi-Fi. Ke nahana hore motho ka mong a ka iketsetsa kapa hee, ha e le ho reng ho ka company e leng hore o rekile Wi-Fi ho bona ba ka kgona hore ba romele motho a tlo thusa.

Ke nahana hore mabaka a mangata a etsang hore batjha ba lekanang le nna ba dule ba le difounung ho tshwanakana le hore ho ba ho ba social media-ng. O shebella di-video ke tsona tse leng hore boholo ba nako di di re beha founung haholo, di dula di etsa hore re dule re le founung. Ho tloha moo ho hong ke sekolo mohlomong ka nako enngwe o lokela hore o, o batle information e itseng ho metswalle ya hao. O lokela hore o be founong e nngwe ke ya ho ke ya ka di-game tse leng hore re di bapala e nngwe hape ke ya ke ya dipina. Mohlomong o ka shebelletse music video, ee ke tsona dintho tse leng hore di di etsa hore re dule re le founung.

Papadi ena ya bolo e monate haholo hobane e kopanya malapa, e kopanya hore o moruti hore o tsotsi hore o dumela badimong hore o dumela ho Jeso Kreste. Feela bolo o ka thola hore re re re kopana nqa e le ngwe hore wa nwa ha o nwe, o rata eng ha o e rate. Feela ha ho thwe ke bolo ke tsatsi la bolo, re kopanang nqa e le ngwe. Ke tena Ke thaba tje lebaka le leng hore la nthabisa ke hore ka ha sehlopha sa ka se se bapala tsatsing la Kasheno. Ha ha se ka win-a ke tlo ke tlo tla ke thotse kgotsofale eng ya ka hare hore sehlopha se seng Ke kgonne hore ke ke ke ke ke se hlole, ke ka hoo ke thabileng, ke ke thabileng hakaana.

Nka ba bolella hore marangrang ana a fumanwa, a fumanwa di-library-ing, dikolong di-clinic-ing, di-police station le le di mall-ong. Kapa di di di mo di-place-ing tse leng hore ke tsa government. Tsona ho connect-a marangrang ana, ho Connect-a ho ona. O tla hlokomela hore ha o fihla haufinyana le moo nkareng di-clinic-ing kapa dipetlele kapa dikolong. O fumana ho na le free gov Wi-Fi, e leng hore kea mahala mme ha o kena moo, ha ho na password e leng hore e tlo hlokeha mme o tla be o Connect-ile jwalo feela.

Ke nahana hore nka mo eletsa hore a, a sebedise lebitso le leng hore mohlomong ha ke re o ba le ngwana. A ka reha ngwana wa hae ka lebitso leo, kapa lebitso la motswallle wa hae wa kgale, e leng hore ha se mang le mang ya le tsebang kapa hee ha ho se jwalo. E be lebitso la ntho ae ratang, mohlomong e he ke hore rata ditholwana mohlomong apole ee.

Hello, ke rekile data ya thirty ranta mme e fetse le pele ho hora. Ke ne ke kopa hore e bang ho kgonahala ke kgutlisetswe tjhelete eo thirty ranta, mme e bang ho kgonahala ke kopa le hore ke fetole sim card senana ke lo sebedisa sim card se seng. Ha ke soka ke sebedisa ha ke kapa ha ke soka ke download-a di-app-o. Ha ke soka ke shebella di-video tsa online. Ne ke soka ke etsa letho ka yona. Empa e fetse ka mokgwa o mong o, osa tlwaelehang e fetse pele ho hora.

Di-channel tse ke ratang ho di shebella boholo ke tsa ke tsa mmino. Ke rata ho shebella One Gospel-e le Mzansi Magic-e. Empa hee, ka nako tse ding ke na le ho shebella M-Net-e bakeng sa di-movie . Ho tloha moo, di-soapie tsona ke shebella SABC one, SABC two le etv bakeng sa di-soapie.

Nka ba bolella hore e bang ba sebedisa Wi-Fi ya library-ng sa pele ke hore ha ba sa tlo kgo ha ba so tlo reka data e ngata ka kgwedi. Hobane nako e kgolo le e nyane ba tla be ba sebedisa library. Sa bobedi ke hore ba tla be ba save-a bona hore mohlomong akere ke mo fa hundred ranta ka kgwedi ke re ke ya data. O tla kgona hore mohlomong ha ke re o sa sebedisa data e kalo ka, ka ya eighty ranta, mme o tla kgona hore ho save-e twenty ranta eo a bone o etsang ka yona ng.

Ha se hangata ke shebellang di difilimo, empa ha ke shebelletse difilimo, ke tloha ke shebelletse le ba lelapa. Re itshebeletse ka ho Mzansi Magic kapa Mzansi Bioscope, kapa hee ka ho M-Net-e re di shebelletse difilimi tseo tsa ka moo . Empa hee ho na le nako e ngwe moo e leng hore ke shebella le, le molekane wa ka. Re tloha re shebelle difilimi tsena tsa marato. Ha se hangata ke di shebellang, mohlomong ha ngwe kapa habedi kamora beke tse pedi kapa tse tharo. Ha se ha ha se hangata ke di shebellang.

Hai, ke nahana hore ba jowa ke bodutu feela, hobane e bang ho no na le nthwe ba e etsang. Ke nahana hore ba ne ba sa tlo ba le nako ya hore ba nne ba tsamaise ditaba tsa batho kapa ba rekise taba tsa batho.